Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data ya ba tlhokatiro di ama bjana data e thusa batho gore ba kgone go fumana data e thusa batho gore ba kgone apply-ela memmereko, data e thusa batho gore ba kgone go kry-a di-email-i tse di tswang ho mmerekong ba ba botse gore ba kry-ile mosebetsi so ya data ya thusa ko bathong gobane ke yone e dirang gore dilo tsa kejeno di bereke.

Nna ke berekisa Cell C le MTN ke reka data ya three hundred and twenty kgwedi le kgwedi, e tsaya thirty days masome tharo matsatsi a masome tharo gobane ya thusa gore ke kgone go bona gore go diragalang ka inthanete ya rena ke kgona go apply-a mesebetsi ditiro, ke kgone go dira mešomo yaka ya sekolo, ke kgone go kry-a di-phone call ke kgone go bona di-email tse ke dirang e nthusa kudu ka tsela e e lokileng ya tlhokega and-e botlhoka mo bophelong ba ka.

Fa ke batla go reka data tshwanetse ke lebelele gore nne le tšhelete or madi a go reka data and-e data ya me e tseya kgwedi gobane ga ke e berekise ka dintho tse di e dirisiwa sharp-o founung yaka e bereka sentle and-e ge e fedile ke reka engwe mare ke engwe e nngwe ka tsatsi la lesome tharo ka matsatsi ao ke he tlebe e nngwe e fedile engwe e thoma go sebetsa.

Ee gig e ke fifty gig e ntse e dirisang until dikgwedi tse tsotlhe and-e ka letsatsi ka mantaga go fitlhela vrydag-a ka ya january until february le march-e di a sebetsa ka nako e lokileng.

Phone e ke e berekisang e berekisa five G and-e ha e berekisitse five G e tseya network-e e tsamaisana ka pele ga e sa tsaya nako go tshwana le ya kgale e tsamaya ka pele e bereka kudu kudu e nfa nako ya gore ke fetse dilo tse ke nyako dirang godimo. Thekenoloji ya thusa gobane dilo tsa kgale tsa di-network-e nako e ne di se sharp-o nou five G ya thusa e fast e e bereka ka tse e le lokileng ga o fete ke selo ka yona.

Tsala yaka e rekile phone e gore ke mo thuse gore data e bereka jwang ke mmotsa gore a kry-e tšhelete a ilo go reka data e yena a e tshepang, ka mmontsha ditsela gore o dail-a star one four two after o dail-a star one four two o ya ko option number two after option number two e go bontsha gore o ya kae, o batla data ya bokae ya go bontsha data gore okay o batla data ya three hundred o batla data ya four rand-a o batla data ya five hundred ga di tshwane hobane di tsamaya ka molemo e wena tšhelete o tlo e kgonang ya etsa and-e data e o yo last-a until masome a gore o kgone go bereka.

Data e bereka mo go tshwanetseng tshwanetse a make-e sure o gore o reka data ya tšhelete e ntšhi re a mmotsa gore re dail-a star one foor two after re fetsa re dail-a star one four two re kgotlha number one number one e refa gore re batla data ya bokae, go na le ya five rand go na le ya ten rand go na le seven randa go na le tsa di-three hundred tsa di-gig tse di thusang thata gore ditlo siama.

Madi re ho boloka he re bone gore data ya rona e tsaya nako e kanang kanang gore e bereke, data e kgona go siama tse kgwedi e bereke ha botse.

He ke na le data ko founung yaka ke tlo make-a sure gore ke romela yaka ke mo tshumela hotspot-e sa Wi-Fi gore le ena a kgone go connect-a le ene a kgone go romela email-e ya , ko mo thusa ka mmontsha gore ke nale data tla ke go tshumumele Wi-Fi o kgona go romela di-email-e tsa gago o kgone go sebetsa.